Njengomuntu ongenalo ulwazi oluphelele mayelana nokufuya kwezinyosi, angicabangi ukuthi ukufuya, ukufuya izinyosi kungaba umkhakha omuhle engingena kuwo, njengoba kukuningi engingenalo ulwazi lawo. Njengokuthi izinyosi kungamele ngiziphathe kanjani, uma isimo sezulu sishintsha, njengoba ngingazi ukuthi iluphi uhlobo lwesimo sezulu, lapho izinyosi ezingakhona kukhona ukukhiqiza uju ngendlela efanele, kanye naso, kanye nayo indlela yokuzinakekela izinyosi, njengoba ngizibona njengezilwane ezinobungozi uma ungumuntu ongenalo ulwazi lwazo.

Ziningi izindlela zokwenza ukuthi umhlabathi ubuye, ubiyelwe impilo. Okubalwa ukuzo ukusebenzisa izitshalo ezifile, uzibeke phezu kwawo umhlabathi wenze umanyolo, okanye i-compost. Okunye, kungabala ukuyithenga yona i-compost, edayiswa ezitolo eziphathelene kanye nayo indaba yemfuyo nezolimo. Okunye, singabala ukuthatha mhlawumbe, izilwane ezingasaphili kube yizona ozisebenzisayo ukuthi uvundise umhlabathi. Okunye, singabala kanye kanye nokuthi uwunisele lowo mhlabathi loyo ngendlela efanele ukuze ukwazi ukuba namanzi kanye nomsoco.

Ezinye zezinambuzane ezivame ukuba yingozi ekulimeni, singabala kuzo izintethe okanye ama-grasshopper, ongazibona ngombala wazo oluhlaza, okanye o-brown. Zithanda ukuhlasela, ikakhulukazi ummbila uma kuyisehlobo, njengoba zithanda ukudla amacembe. Ungazibona ngombala wazo oluhlaza okanye o-green.

Ukushintsha kwisimo sezulu kuba thinta ngezindlela eziningi ezahlukene abantu, kanti ukutshalwa kwezinambuzane kungaba ukuthi izinambuzane ezinye azilithandi izulu. Kanti zithanda ukuthi uma isimo sezulu sithanda ukuthi silethe izimvula, uzozithola lapho izinambuzane zishintsha indawo yokuhlala, ziya lapho indawo sengathi ayinethi khona, kanti ezinye zithanda yona indawo esengathi imanzi. Uzothola lapho izinambuzane zisuka lapho endaweni eyomile ziyela lapho kunetha khona izulu.

Ukubuyiswa komhlaba akumelanga ngabe kuthinta abantu abawuthengile umhlaba, njengoba uma umuntu ewuthenga umhlaba usuke engenawo umlandu ukuthi lowo mhlaba phambilini wawuphethwe ngobani. Ukuthengwa komhlaba kumele ku-handle-lishwe uyena uhulumeni, kube nguyena owenza isiqiniseko sokuthi umhlaba odayiswayo, udayisa ngendlela efanele, kanti futhi abantu ababewuphethe ngaphambilini kumele ngabe bayazi ukuthi lowo mhlaba wabo uyadayiswa, udayisela bani, kanti futhi bona inzuzo yabo izoba ngakuphi.

UZenani Msweli usebenzisa amasu lapho ethatha khona izitshalo ezingasasebenzi, okanye mhlawumbe okufana notshani obusuke buthathwe emagcekeni lapho kusuke kuklinwa khona. Akuthathe yonke leyo nto kanye nezithelo ezingasasebenzi, okanye ezingekho esimeni esiphilile, azithele emhlabathini wakhe, ukuze umhlabathi awunike impilo e-right, akwazi ukuthi atshale.

Ukuze labalimi balwisane nesikhonyane, kungafanele kube ukuthi, bahlaziye isivuno sabo, bakwazi ukuthi basivune kungakafiki leso sikhonyane. Okunye, kungabala lapho besusa khona zonke izitshalo ezingadalela ukuthi isikhonyane sigcine sihlasela amapulazi abo. Singabala lapho, ukufaka khona amanethi, kanye nokunisela ngezinto ezizokwazi ukuthi zixoshe isikhonyane.

Obunye bobuchwepheshe bokulima obuhlakaniphile obulula, futhi obuthengayo, angaqala ngabo lomlimi, ukuthi akwazi ukuthenga izimpopi ezikwazi ukunisela ngaphandle kokuthi kuze kube uwena uyonisela. Lokho kungabala izinto ezifana no-artificial intelligence, lapho ezokwazi ukuthi acuphe isikhathi, somshini ukuthi ukwazi ukuthi njalo ngaleso sikhathi leso umniselele.

Ezinye zezinzuzo okuhlangabezwana nazo, ukuthi njengososayensi uyakhona ukuqhamuka nezindlela lapho umshini uzokwazi khona ukuthi u-transport-e, okanye uthumezele izinto, uzipakishe ngendlela efanele, kanti unciphisa isikhathi ebe singathathwa ilabo bantu. Ezinye zezinkinga ukuthi, eminye imishini idinga ukunakekelwa, kanti futhi nexabiso lokuyinakekela, okanye imali edingekayo ukuthi uyinakekele kungaba ukuthi iningi kakhulu.

Ukuthuthukisa ukuvuna ngesandla, kungabandakanya lapho kusebenza khona imishini kunokuthi kusebenze khona abantu, noma lapho abantu bazonikezelwa khona ngezinsiza ezifanele zokuthi bakwazi ukuthi umsebenzi wawo bawenze ngesikhathi esisheshayo.

Izindlela zokuza singabala lapho khona ngithola ulwazi uma sihlangene nabanye abalimi, kanti ezinye zezindlela lapho nginganikezela khona, kungaba ukudlulisa ulwazi enginalo mayelana nako ukutshala kanye nokuvuna kwezinye zezinto, kanti futhi ukuze wonke umuntu akwazi ukuthi azuze, singabakhona namaphrogremu, lapho sihlangana khona, sifundisana kabanzi mayelana nezolimo, siphinde sifundise khona umphakathi.

Ngingasebenzisa isu lapho ngibheka khona ukuthi inkampani ingabe ingithume ukuthi ngiqhamuke nayiphi indlela, okanye imuphi lomkhiqizo okumele ngiwenzele khona iphakheji. Emva kwalokho ngingabe sengishona lapho khona uma kuthiwa, mhlawumbe njengokuthi mhlawumpe kuthiwe, kumele ngi-develop-e eyamazambane, ngingashona kulezo yinkampano eziphethelene namazambane, ngibheke lapho ukuthi ingabe yini engingayifaka kuphakheji ezokwenza ukuthi umuntu odinga izambane aheheke.

Ukubhekana nezidingo ze-PPE kanye nemithetho yazo, kudingeka ukuthi amazwi okanye izinkampani zikwazi ukuthi zibheke ukuthi loyo muntu loyo usebenza kumuphi umkhakha, ebese zilandela indlela efanele okumele ngabe abantu bagqoka ngayo ukuze bakwazi ukuthi bavikeleke, kuleyo ndawo leyo abasuke besebenza kuyo.

Ukuguguleka komhlabathi kwenza ukuthi abalimi bengakwazi ukuthi bakwazi ukunakekela lowo mhlabathi, njengoba lowo mhlabathi loyo, bathi uma besawucija, okanye besawufaka izinsiza zokuwubuyisela impilo, ube ubese uthathwa amanzi, uguguleke lowo mhlabathi loyo, kusale umhlabathi ongenayo impilo, kanti futhi ukuncipha kwama-nutrient kudalela ekuthenini umhlabathi ungabi nayo impilo.